Nna ke rata hore mo ho engwang, ke rata hore ke ye ntlwaneng ke reke snack-e ke otlolle le mmele hore ha ke kgutlela ka koloing. Mmele waka o bo phuthulohile ke kgone ho dula ha monate.

Mohlang ke ne ke nkile leeto ka tekesi e ntjha ntjha, ne ke thabile haholo e ne e nkga ha lemonate mme e hlwekile. Mokganni le ena o ne a hlwekile, a qoqa le rona bapalami ha monate. Le batho ba ne ba palame, mepalami mmoho le nna ba ne ba thabile haholo, mme re phuthulohile ka koloing ena e hlwekileng e nkgang ha monate.

Hai potso ena ke utlwa ke sa utlwisisi hantle e batla hore eng empa ke tla leka ho araba ka hore, ha mmuso o ka etsa melao dipetleleng le di-clinic-ing tsa mmuso. Ke nahana hore batsofetse ba tla fumana dikoloi tsena kapa dithuto tsena tsa mabidi mahala. Hobaneng batsofe ba kgola pentjhele mme ha ba no ba le tjhelete ya hore ba patalle dithuto tsena.

Nna kgwedi le kgwedi ke dula ho ke beha tjhelete e nngowe ka thoko bakeng la ona mathata ana, mme tjhelete eo ha ke e sebedise feela feela ke batla. Ke e sebedisetse mabaka a bohlokwa Jwalo ka ona mafura ha ntse nyoloha, a theoha, a a nyoloha tjhelete eo ke behang ka thoko kgwedi le kgwedi ke e sebedisetsa mabaka ao.

Ho ya ka nna ke bona nako e lokileng ya ho lokisa di tsela e le hara selemo, hobane ka nako eo e hara selemo sephethephethe ha se be ngata di tseleng. Empa maqalong a selemo jwalo ka ha re na le Paseka ho ba sephethephethe di tseleng mona, mme nako eo ha ya lokela ho lokisa ditsela, le nako ya mafelo a selemo e ba sephethephethe haholo mme le ona ha ya lokela hore tsena di ka lokiswa ka yona.

Dikotsi di etsahala haholo ka nako ya Paseka le nako ya Keresemese hobane ka nako eo, ho ba sephethephethe haholo di tseleng. Hape ka nako tseo batho ba ba ngata haholo, batjha ba kganna ba nwele tahi, mme seo se baka dikotsi.

Ho hiriswa ha makoloi ho tswela bahahlaudi molemo ka hore, motho o kgona ho re a ye dibakeng tse fapaneng a sa sokole. Haeba mohahlaudi a ne a tsamaya ka maoto, o na tlo sokola ho re a fihle dibakeng tse batlang ho fihlella ho tsona kaofela.

Ke nahana hore dintwa tsena di bakwa ke hore batho ha ba na tshebedisano mmoho. Motho o mong o batla hore e dule le ena eo a dulang a na le bapalami ka nako tsohle, motho a dulang a batla hore tekesi ya hae e dula e tletse ka nako tsohle. Mme ha sebedisane mmoho le batho ba bang ba kgannang di-taxi.

Ee ke kile ka palama sefofane ke ya mose ho mawatle, ha o lo palama sefofane haeba o ya mose le mawatle. O tlo hloka passport ya hao le tekete ya eo oe rekileng ya hore o palame sefofane. Mme ho bohlokwa hore o o tshware nako, hobane ha o sa tshware nako o tlo salla morao, ebe o tlameha ho ntsha tjhelete e ngwe hore o fumane sefofane se seng se tla isa moo o yang.

Ho ya ka nna ka dinako tse ding ho betere hore o palame taxi ha o ya mesebetsing. Empa ka dinako tse ding ho hlokahala hore o palame koloi ya hao kapa o sebedise koloi ya hao ha o ya mesebetsing, hobane ka nako tse ding ho na le dintho tse o di nkang ho tloha hae ho ya le tsona mesebetsing. Le tse o di nkang mosebetsing hore o ye le tsona hae, jwale ka matsatsi ao a jwalo, tla tlameha ko re o tsamaye ka koloi ya hao.

Nna ke nahana hore dibese di ntse di hlokeha hobane, dibese ha o lefe tjhelete e ngata haeba o nka leeto le letelele. Empa ditekesi dia tura, hape le makoloi motho o tlameha hore o patale ho reka mafura. Ke nahana dibese di molemo ka lebaka la hore ditheko tsa tsona di tlase.

Ha ke ne ke tswa boemafofaneng, ke nkile mokotla wa motho ka phoso mme ha ke fihla hae, kea bona hore mokokotlo ke o nkileng ha se wa ka. Ke tlo kgutlela boemafofaneng hore ke kgutlise mokotlana wa motho eo. Mohlomong ha ke fihla moo le nna ke tla fumana wa ka o le teng.

Dintlha tse ke ka buang ka tsona pele re tsamaya ke hore re rapele, hape re ithabise mo re yang hobane thapelo e bohlokwa bophelong le ha motho a nka maeto. Hape re ka se ntse tjhelete e ngata ebe ha re fihla mo re yang ha re thabe kapo ho ithabisa. Re tlameha ha re fihla mo re yang re thabe mme re ithabise.

Ee ke nahana bahahlaudi ba na le thahasello ya ho etela makeishene a rona. Hobane makeisheneng ho na le dibaka tse ngata moo nalane ya rona ya Afrika Borwa e ngotsweng teng.